Intsha esanda kuqashwa noma abaholi bokusoka kufanele bagxile ekwakheni ubudlelwano obuqinile obunenhlonipho nomeluleki wabo ngesikhathi soguquko. Lokhu kuhlanganisa ukunikeza ukwesekwa, nokuqonda kanye nokuzimisela, ukufunda nokuzivumelanisa nezimo. Ukulalela ngenkuthalo, ukuhlonipha ulwazi lomeluleki, kanye nokunikeza usizo olungokoqobo kuyisihluthulelo sokuzulazula kulesi sikhathi ngempumelelo.

Amasiko okuthomba abe yingxenye ebalulekile yamasiko amaningi ephawula inguquko kusukela ebuntwaneni kuya ekubeni umuntu omdala. Le mikhuba ngokuvamile ihilela amasiko agcwele izimfundiso nemikhosi ehlosele ukulungiselela abantu abasha, izindima zabo nezibopho zabo ezintsha.

Ngokwesiko lesizulu kunenkolelo yokuthi umoya womuntu ongasekho ulandwa ngesihlahla sompafa esibuye saziwe ngokuthi umlahlankosi noma i-Ziziphus mucronata. Lesi sihlahla sidlala indima ebalulekile emikhubeni yokufa, ikakhulukazi ekubuyiseleni umoya womuntu oshonile endaweni yawo yokugcina yokuphumula noma ngisho nalapho ashonele khona kude. Ilomphafa isetshenziselwa ukuthwala umoya futhi igatsha linikezwa isihlalo salo phakathi nohambo.

Ngokubona kwami emndenini okwesifazane noma unkosikazi angakwazi ukufeza izindima eziningi ngokwesiko sihlanganise ukwenza ekhaya, ukukhulisa izingane, nokuhlinzeka ngokusekela ngokomzwelo, kodwa izindima zesimanje ziya ngokuya ziyahlukahlukana. Angase futhi abe umngani womshado, umngane futhi abe negalelo enhlalakahleni yezezimali yomkhaya. Izindima ezithize ezithathwa owesifazane zingahluka ngokusekelwe ezinkambisweni zamasiko, izimo zomuntu ngamunye kanye nokukhetha komuntu siqu.

Amasiko emingcwabo kaZulu aguquke ngokuhamba kwesikhathi ngenxa yezinto ezehlukene okubalwa kuzo ithonya lobukoloniyali, ukufudukela emadolobheni kanye nokuhwebelana kwembulunga yonke. Nakuba imikhuba yendabuko egcizelela ukuhlonipha okhokho kanye nokuguqukela ekuphileni kwangemuva kokufa kuhlala kuqinile. Kube khona ukuxubana kwemikhuba yendabuko nemikhuba yobuKristu, kanye nokuzivumelanisa nokuphila kwasemadolobheni.

Yebo, amanye amasiko nemikhosi kungase kube nzima ukugcina ubuqiniso nokufaneleka kwakho ezikhathini zanamuhla ngenxa yezinto ezifana nokuhweba, ukuhwebelana kwembulunga yonke, kanye nokushintsha kwizindinganiso zomphakathi. Ngenkathi amanye amasiko ejwayela futhi iguquguquka amanye angase abe okokulungisa ukukha phezulu noma elahlekelwe incazelo yawo yasekuqala okungenzeka avimbele ukusebenza kwawo ekukhuthazeni umphakathi noma ukuxhumana ngokomoya.

Ukudala kabusha isiko lokusoka umuntu angahlanganisa izinqumo zokusoka zesimanje eziphephile njengalezo ezinikezwa ochwepheshe bezokwelapha kanye nezici zamasiko nezimpawu zesiko lendabuko. Lokhu kubandakanya ukuqinisekisa indawo ephephile neyinyumba yenqubo kuyilapho kusahlonishwa ukubaluleka kwamasiko kwesiko lokudlula emikhosini nezimfundiso.